Vurimi byi vuyerisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga hindlela ya kahle swinene, byi byi vuyerisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga hindlela leyi, vurimi byi tumbuluxa mintirho ya ku tala hikuva ku rimiwa swo tala swo fana na mihandzu matsavu, vinya na swin'wana swo tala hikokwalaho swi endla leswaku vantshwa va vo tala na vatswari vo tala va kuma mintirho eka swona hikuva yin'wana mintirho a yi ze yi lava ku va u va na exerperience yo karhi kumbe vuswikoti byo karhi.

Xo sungula tindlela ta mina ndzi ta ndzi ta vulavula hi ndzi ta kunguhata nkarhi.

Ndzi nga bula na muthori wa mina leswaku loko hi twanana hi muholo wo karhi, ndzi kombela leswaku ku nga vi na ku cinca kumbe ku tlula nawu. Hikuva na mina ndzi ta endla leswi ndzi komberiweke ku endla swona. Ndzi ta fika hi nkarhi lowu ndzi komberiweke wona hi vhiki hinkwaro vusiku hinkwabyo, ndzi tlhela ndzi kombela leswaku ku sayiniwa kontirhaka yo karhi leyi kombiseke leswi hi swi kunguhateke eka ku thoriwa na muholo wa mina. Kontirhaka liya ndzi ta sayina na yena muthori wa mina a sayina. Loko ko tshuka ku humelele swo karhi ku tekiwa kontirhaka yi yisiwa exiphoriseni, kumbe eka va nawu va ya va ya vona eswaku kontirhaka ndzi sayinile kambe ku ve na ku ka tlula nawu. Hiikwalaho va ta vona leswaku va endla njhani ku va mina ndzi kuma leswi nga swa mina kumbe muthori a kuma leswi swi nga swa yena.

Nyama leyi omisiweke hi mavonele ya mina ndzi vona ku ri nyama ya kahle swinene, ndzi vona ku ri nyama leyi yo tenga leyi nga kahle leyi nga riki na mavabyi hikuva tinyama to tala to swekiwa hi mati kumbe ku swekiwa hi leswi n'wanyani a ti tali ku vupfa, hikokwalaho ti talela hi mavabyi. Nyama leyi omisiweke hi hi ku ya hi mina ndzi twa ni ri nyama nyama ya kahle swinene, nyama leyi nandzikaka nyama leyi nga tenga ka muxaka hinkwavo wa vana. Vana, vanhu lavakulu kumbe na van'wanyana vanhu, nyama leyi omisiweke i nyama ya kahle swinene ya laveka eka vanhu hinkwavo, hikuva a yi na vuvabyi byo karhi yi tlhela yi va nyama leyi yo tenga inkomu.

Swiphiqo leswi van'wamapurasi va le matikoxikaya va hlanganaka na swona. Xo sungula i timhaka ta maxelo loko maxelo ya bihile swinene tanihi timpfula loko ti nile va n'wamapurasi va matikoxikaya a va koti ku famba va ya xavisa swilo swa vona kumbe ku famba va ya tshovela hikuva timpfula ti va ti onhile swinene, hikuva vo tala a va na timovha kumbe swo swo heleketa swi a ntshovelo wa vona eka ndhawu yo karhi leyi va yi lavaka. Swin'wana i swifuwo loko swifuwo swi va nghenerile mapurasini ya vona tani hi timbuti, tihomu kumbe tihuku ti fika ti dya swimilana swa vona, hikokwalaho a swi koti ku kula swi endla leswaku va n'wamapurasi matikoxikaya va tlhela ndzhaku. Yin'wana i mhaka ya timali a va na mali yo famba va ya eka madoroba kumbe tindhawu tin'wani ta le kule ku ya xavisela vanhu lava va swi lavaka ngopfu swimilana swa vona.

Vuyelo ra ku cinca ka maxelo eka xiyenge xa vurimi, swi ya hileswaku kurimiwa yini eka n'hweti leyi hi nga eka yona kumbe eka nkarhi lowu hi nga ka wona, xikombiso loko ku ri nkarhi wa wa xixika tani hi leswi ku nga xixika hi ya ka ka xixika kumbe ku nga xixikana hi ya ka eka xixika ku rimiwa ngopfu swo fana na Miroho. Miroho yi lava yona xixika hi yo mhaka swi endla leswaku Miroho yi saseka yi tlhela yi va kahle. Loko ku ri nkarhi wa ximumu ku rima rimiwa ngopfu mi Mimangwa, Malamula na na yin'wana mihandzu hi yo mhaka yi endla leswaku maxelo yalama maendla xiyenge xa vurimi xi va xa le henhla swinene. Na timhaka ta mpfula, mpfula yi endla leswaku vurimi byi va kahle nkarhi wun'wana na wun'wana hikuva vurimi byi lava wona cheleto wa mati.

Vuvabyi lebyi vanhu va nga byi kumaka eka swibyariwa swa le mapurasini, hi le byi bya ti bacteria, ti-bacteria ti nga nghena vanhu hinkwavo lava dyeke swibyariwa leswi byariweke emapurasini. Hikuva ku na swivungu swo tala kumbe swigalana swo tala leswi khandziyiwaka swi khandziyaka swibyariwa emapurasini. Tanihi Muroho, Timanga hinkwaswo leswi byariweke. Ku tshungula swona swi ta lava leswaku munhu loyi a kumeke hi vuvabyi lebyi a kumeriwa ti-antibiotic, mi nga mi nga n'wi faka antibiotic a mirini a ngatini, kumbe a ma n'wa tani hi maphilisi kumbe ku n'wa tani hi mati leswaku a ta va kahle na ku na na na na ku ma papalata inkomu.

N'wamapurasi lontshwa loyi a lavaka ku ku byala swimilana swo karhi ndzi nga n'wi tsundzuxa hileswi, xo sungula ndhawu leyi a lavaka ku byala eka yona i ndhawu ya rirhandzu kumbe yi nga na vanhu lava lavaka leswi a lavaka swi byala kwihi ke. Xin'wana ndzi nga n'wi tsundzuxa hi misava leyi a lavaka ku byala eka yona ku ri i misava yo nona, kumbe i misava leyi yi lavaka leswi a lavaka ku swi byala ke. Xin'wana ndhawu leyi a lavaka ku byala eka yona a hi ndhawu leyi nga tala hi swigalani hikuva swi nga ta endla leswaku swibyariwa swa yena swi tala hi hi vuvabyi byo tala. Xin'wana a ndhawu leyi nga tala hi swifuwo swa ku fana na timbuti kumbe tihomu leswi nga ta n'wi hlupha swi n'wi dyela swibyariwa swa yena ke, ndzi nga n'wi tsundzuxa sweswo.

Swakudya leswi nga mathinini hi ku ya hi mina a swi na rihanyo ku fana na leswintshwa. Swakudya leswintshwa swi na rihanyo ro tala swinene hikuva ti-vitamin-i na swin'wana swo tala swi va swa ha tele swakudya leswintshwa. Kambe leswi nga endzeni ka mathini swakudya ku va ku ri khale swi tshamile swin'wana swi tshwile swin'wana swi helele hi ti-vitamin-i. Swin'wana a swa ha ri na timhaka ta rihanyo, hikokwalaho swakudya leswi nga emathinini a swi na rihanyo ku fana na leswintshwa. Leswintshwa swi na rihanyo ku tlula leswi nga emathinini ku ya hi mina ni nga khetha leswintshwa. Leswi nga le mathinini a swi na rihanyo ku tlula leswintshwa.

Mimpfuno ya ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko eka eka eka ku byala swibyariwa, hileswaku maendlelo ya ndhavuko maendla swakudya swi va kahle emimirini ya hina vanhu, hi nga rivali leswaku swibyariwa leswi ya swi ta tlhela swi dyiwa na hi vana. Swikahle ku va ku byariwa swakudya swa swibyariwa swo tenga leswi byariwaka hi ndhavuko eka vana. Hikuva leswin'wana swo swibyariwa hi timhaka ta ku endliwa kunene hi manyoro kumbe swin'wana swi endliwaka matikweni ya lehandle swi tisiwa hi timovha haleni, swi endla leswaku swa ku swibyariwa swi kula hi ku hatlisa a swi kahle. Swibyariwa swa ndhavuko swi kahle hikuva miroho ya kona yi va na color yo tenga, yi kula kahle yi tlhela yi va kahle. Na timhaka ta timpfula loko ti na i ndhavuko wu endle leswaku swibyariwa swi va kahle.

Mfumo wu fanele wu endla hi matimba leswaku n'wansati wun'wana na wun'wana, kumbe vavasati va va na mpfumelelo kumbe ku tibumabuma ko karhi ku ringana na vavanuna. Xin'wana mfumo wu fane wu endla hi matimba leswaku ku va na tindhawu to tala to karhi leti vavasati va kumaka ntokoto ka tona. Sweswo swi ta endla ku antswisa ku nghenelela ka vavasati eka vurimi, n'wansati i fanele a va na vutihlamuleri kumbe vukulu byo karhi eka misava leyi a nga ka yona.

Eka mhaka leyi nga humelela ya ku va ndzi xave manyoro na swibyariwa hi mali yo tala, Ndzi titwa ndzi katekile swinene emoyeni hikuva mali leyi ni nga yi tirhisa yi tele swinene. A ndzi khomekanga kahle kambe a ndzi nga heli matimba, ndzi ta ya mahlweni ndzi xava manyoro na swibyariwa swa mina maxelo a ku nge vi ya lembe rin'we ma ha ta va kahle malembe laman'wana, ndzi ta ya mahlweni ndzi xava manyoro na swibyariwa swa mina. Kambe eka lembe leri hi timhaka ta maxelo a ndzi khomekanga kahle swinene ndzi tlangisile mali yo tala.

Milawu kumbe tipholisi leti nga ta endla leswaku ku va kahle kumbe ti nga ta sirhelela vatirhi eka ntirho wa le prurasini, hileswaku vatirhi van'wana na van'wana va fanele va va na nkarhi wa kahle wa ku wisa, nkarhi lowu nga setiwa hi nawu wa South Afrika. Xin'wana xa kona vatirhi va fane va va na na mati na gezi na swakudya swa kahle. Vatirhi va fane va kuma nkarhi wo kahle wo wisa. Vatirhi if va tirhe nkarhi wo leha leswi va ngo i ti-over-time kumbe vatirha hi ma ma-weekend na hi ti-sonto na hi ti-holiday, ku fanele ku va na mali yo karhi leyi va nyikiwaka yona. Sweswo swi ta sirhelela ntirho eka vugevenga bya le mapurasini.

Vuswa na masi lawa ya virisiweke hi yin'wana ya mahlanganiselo ya swakudya leswi dyiwaka ngopfu eAfrika-Dzonga. Ndzi titwa ndzi ndzi ndzi khomeka kahle kumbe ndza tsaka hi swakudya leswi, hikuva hi swin'wana swo aka miri swinene. Tanihi leswi hi swi tivaka ku masi i xilo xo aka miri na byona vuswa byi kahle emunhwini hikuva bya tshama byi endla leswaku munhu a nga twi ndlala nkarhi wo leha. Kambe vuswa na masi lama virisiweke i swilo swin'wana swa kahle ngopfu eka vanhu na le ka vana ngopfungopfu. Swi endla ku n'wana a kula karhi a tiya ni marhambu a tlhela a tshama a ri kahle emirini.

Hi ku vona ka mina switirhisiwa swo ntshovelo mapurasini swi endla ntirho wu olova eka lava va va swi tivaka kumbe va nga na ntokoto na swona. Na kona eka lava va nga nyikiwa mintirho hikuva va tirha hi swona hi ku hatlisa kutani va ya wisa, kambe swi dlaya mintirho yo tala ya vanhu emapurasini mintirho leyi a yi fanele yi tirha hi khume kumbe mandzanandzana ya vanhu ya tirha hi switirhisiwa swimbirhi kumbe xitirhisiwa xin'we leswi swi dlayaka mintirho yo tala emapurasini.

Ku va ndzi tiyisisa leswaku vatirhi va mina va le mapurasini va leteriwile ndzi ta vona hiloko va endla leswi ntirho wu va kombeka leswaku va swi endla. Kumbe va endla leswi va byariweke swona hi nkarhi wa vona hi siku ra vona, loko ku ri nkarhi wa ku wiseni va ya ku wiseni loko nkarhi wo wisa wu hela va tlhelelaka ku tirheni hi nkarhi lowu va byariweke wona. Kwalawo ndzi nga tiyisisa leswaku vatirhi va mina va le purasini leteriwile.

Loko a ndzi ri na ntanga wa le ndzhaku ka yindlu a ndzi ta byala tinyala, matamatisi, ti-carrots na swin'wana swo fana na matsavu, hikuva tinyala, matamatisi a ndzi ta lava ku swi xavisa ndzi endla mali hi swona ndzi munhu wo rhandza bindzu swinene.

Vurimi bya le madorobeni swa bya bya hoxa xandla swinene eka ikhonomi ya hina, byi hoxa hi ndlela leyi tanihileswi vurimi bya le madorobeni byi nga byi kulu swinene byi endla leswaku vanhu vo tala kumbe vantshwa vo tala xikan'we na vatswari vo tala va kuma mintirho eka byona xin'wana swi endla leswaku tixopo letikulu kumbe switolo leswikulu tanihi vo Shoprite na vo Pick n Pay va suka va ya va ya xava swo dya kumbe swirimiwa eka eka eka eka tindhawu to fana na tetiya kutani va teka va ya xavisa eswitolo swa vona leswi endlaka leswaku ikhonomi yi yi va na mbuyelo wa kahle swinene.

Leswi endlaka leswaku murhi wa ndhavuko wu nga ha tekeriwi enhlokweni masiku lawa hileswaku xilungu xi hi nghene ngopfu laha Afrika-Dzonga, kumbexana valungu vo ta va huma hi le handle va fike na le swa ku tala ngopfu swo va na thekinoloji kumbe sayense ya vona leyi endliwaka hi xilungu kumbe michini yo tala, hi yo mhaka swi endla leswaku mimurhi ya ndhavuko yi nga ha tirhisiwi, ku yiwaka lomu swibedhlele swa swa swa swa tiko hinkwaro kumbe swibedhlele swa swa tiphurayivhete ku ya ku ya tekiwa mimirhi ya xilungu.

Loko purasi ra mina ro yiveriwa ndzi engetela vuhlayiseki a ndzi nge teki goza rin'wani, ndzi nga ya emaphoriseni ndzi ya vika kambe ndzi ta tlhela ndzi engetela vuhlayiseki hikuva ndzi nga teka goza rin'wani ro endla swin'wani, kambe mundzuku ku tlhela ku ta van'wani va ta yiva futhi, so swi kahle ku ri mina ni engetela vuhlayiseki leswaku va nga ha tlheli va nghena va yiva nakambe.

Ina ku khayela timanga no khayela nkaka swi hambanile swinene, ku khayela nkaka u fane u khayela u nga tsuvulanga ximilana, ho fika u khayela makamba ya kona u chela laha u chelakaka kona eka nkwama wa wena, kambe timanga u fane u tsuvula ximilani u dzuzda misava kutani u khayela timanga u chela enkwameni wa wena swi hambanile swinene, eka timanga u tsavula ximilani kambe ka nkaka a wu tsuvuli ximilani kumbe xinsinyani u khayela u lo yima kwala xi nga kona.

Lexi fane xi langutisiwa ngopfu loko misava yi ri karhi yi tlheriseriwa eka vini va yona, ku fane ku endliwa hi matimba leswaku misava yi tlhelela ku sungula eka lava va nga tekeriwa yona hi nkani, kumbe lava nga yiveriwa yona va nga tivi nchumu loko kumbe ku hi vanhu vo karhi yi fane misava yi rhanga yi vuya eka vona. Xin'wanyana mfumo wu fane wu endla hi matimba leswaku misava yi tlhelela ngopfu eka vinyi va yona, ngopfungopfu eka vanhu vantima. Hina vantima misava yi fane yi vuya ngopfu eka hina kusungula leswi ta endla leswaku ku va kahle etikweni.

Loko a ndzi ri na purasi magoza yo sungula lawa a ndzi ta ma endla ku sivela ku yiveriwa hi lawa, xo sungula a ndzi ta chela darada leyikulu swinene leyi nga ni magezi yi tlhela yi endla leswaku le ndzeni ku hlayiseka swiharhi vanhu a swi ngheni endzeni ka purasi ra mina xa vumbirhi a ndzi ta thola ma-security yo yo tala yo hlaya nyana leswaku ma ta ma ta yima kwala ma ndzi ma ma ma ndzi chekela cheketela leswaku ku endleka yini vusiku hinkwabyo. Ma-security ya navusiku man'wani ya nanhlikani va cincanacincana ku ya hi minkarhi ya vona.

a lava ku xava ndhawu yo rimela eka yona ematikoxikaya i fane a famba a ya eka ndhuna kumbe murhangeri wa tiko a ya a ya vula leswaku kuna na ndhawu yo karhi leyi a yi lavaka, kutani ndhuna a ta famba na yena kumbe a rhumela malandza ya yena va famba na yena va ya va ya va ya kambakamba mhaka ya ndhawu, loko ndhuna yi pfumela kumbe malandza ya vona va komba ndhuna va kuma leswaku ndhawu ya kona yi kahle ku ta yiwa mahlweni ku xaviwa ndhawu yeleyo ivi muxavi a xava.

hileswaku vurimi loko byi rimiwa ngopfu emadorobeni byi endla leswaku switolo swo tala kumbe tixopo to tala swinene ti ya eka vurimi byebye ti ya ti ya xava kona switoko swa vona ivi va ya va ya swi xavisa, sweswo swi endla leswaku na vona varimi va kuma matimba yo tshama ya karhi ya rima va endla leswaku doroba ri kula.

swakudya leswi ni swi tivaka kumbe mihandzu leyi ni yi tivaka ya le enhoveni xo sungula i tintoma xa vumbirhi i tinyiri xa vunharhu i tintsengele, hi leswi mihandzu hi leswi i mihandzu leyi yi nga tala enhoveni naswona vanhu vo tala loko va ya enhoveni a va yela yona ende yi kahle ngopfu emirini wa munhu hikuva yi endla leswaku munhu a tiyela swinene, hi yo mhaka minkarhi yo tala yi dya hi vana swi endla leswaku vana va kula kahle va tiyela emirini va tiyela emarhambini va tlhela va nga vabyi hi ku hatlisa loko mavabyi ma fikile.

Ku ndlandlamuxiwa ka madoroba van'wapurasi van'wamapurasi lavatsongo swi va khumba hi ndlela leyi, loko madoroba ma ndlandlamuxiwa swi endla leswaku madoroba yalawa ma kala hi vanhu kambe ku va va tala hi vanhu swi endla leswaku na vona vanhu lavaya va suka va ya e va mapurasini ku ya xava swo karhi va ta xavisa emadorobeni hi yo mhaka van'wapurasi lavatsongo loko madoroba ma ndlandlamuxiwa na vona va ta kula swinene swi endla leswaku vanhu vo tala va ya emadorobeni hikuva madoroba ma ta va ma kurile loko va ya emadorobeni va ta suka va ya vona van'wapurasi kutani va xava eka vona va tlhela va va va va va nyika mpfuneto kumbe sapoto yo karhi eka purasi ra vona.

Swirhapa swa le henhla ka lwangu swi sungula ku duma madorobeni hikuva emadorobeni tanihileswi hi swi tivaka ku ri emadorobeni i ndhawu yo tala hi vanhu kumbe ndhawu leyi tshamaka yi ri karhi yi ri busy busy swinene migingiriko yi tele emadorobeni vanhu va tshama va tele mabindzu ma tele hi yo mhaka swi endla leswaku swirhapa swa le henhla ka lwangu swi duma hi ku hatlisa nakona swi sungula ku duma madorobeni ntsena.

Ina loko a ndzi ri n'wamapurasi ku va na purasi lerikulu a ndzi ta endla hi matimba leswaku ndzi tirhisa tikhemikhali naswona to tala swinene hikuva loko purasi ri ri rikulu na vanhu lava taka a a ku ti vanhu lavatsongo ku ta vanhu vo tala naswona ku ta vanhu van'wabindzu lamakulu lava xavisaka vo tanihi vo Shoprite, Checkers, Pick n Pay va ta va ta xava eka mina kutani va ya xavisa. Hi yo mhaka va fane loko va fika minkarhi hinkwayo va kuma swimilana hinkwaswo kumbe swakudya hinkwaswo kumbe swirimiwa swi ri kona swi tlhela swi basa swi kula swi tlhela swi nona hi yo mhaka tikhemikhali ni nga ti tirhisa.

Masi eka miri wa vanhu kumbe eka miri wa vana ma pfuna swilo leswikulu kumbe swo tala swinene. Masi ma kahle hikuva ma endla leswaku miri wa n'wana wu tiyela a nga khomiwi hi mavabyi yo tala yo fana na mukhuhlwani kumbe ti-flue. Ma endla leswaku marhambu ya n'wana ma tiyelela, ma tlhela ma endla leswaku n'wana a tshama a basile endzeni hikuva ma tlilina masi ma endla leswaku a tlilina a tshama a karhi a ya xihambukelweni kumbe ku ya chuluka, ma pfuna hi ndlela yoleyo.

Ku kula ka doroba swi khumba hi ndlela leyi, swi endla leswaku nxavo wa swakudya wu va henhla swinene naswona swi endla leswaku nxavo wa swakudya wu va hehla hi ndlela ya vurimi, vurimi bya kula swinene leswi swi lavekaka etikweni hikuva vanhu vo tala va ta kuma mintirho.

Ndlela leyi ku cinca ka maxelo ya khumbeke ha yona nguva ya mina ya ntolovelo yo byala swibyariwa hi leswaku, swibyariwa swa mina i swibyariwa leswi lavaka ndhawu yo hisa swinene kumbe leswi lavaka dyambu. Kambe ku fika ka maxelo yo titimeta kumbe ku fika ka nguva ya xixika swi endla leswaku swibyariwa swa mina swi nga hatlisi ku kula, kumbe swi tikeriwa ku kula hi marito man'wana

Makhombo ya ti-system-i to biha to hlayisa mati eka van'wamapurasi hi leswaku, loko va nga hlayisa mati eku heteleleni swi ta endla leswaku swimilana swa vona swi tshwa kumbe swi nga kuli hi ku hatlisa. Leswi nga ta endla leswaku ti-customer ta vona to xava kumbe to odara eka vona swimilana kumbe swakudya swi nga ha ti kumbe va teka nkarhi va nga se va sapota. Xin'wana xa kona xi ta endla leswaku ndhawu ya vona yi tshama yi nga ri kahle, kumbe ku nghenelela va vaakatiko kumbe vakulukumba tiko va ta endla leswaku mati ma timiwa eka purasi rero, leswi nga ta endla purasi ri ya hansi.

Ku endla swirhapa endzhaku ka yindlu swi hlayisekile ntsena loko yindlu ya ka n'wina kumbe muti wa ka n'wina u ri na fense kumbe darata. Loko ku ri na fense kumbe darata swi ta endla leswaku timbuti tihomu xikan'we na tihuku ta vamakhelwani ti nga ngheni eka n'wina ku ta hlasela swimilana swa wena. Swi hlayisekile ene swi kahle swinene, hikuva u ta cheleta u ri kwala kaya a wu nge pfuki u ya kun'wanyana, u ta tshama u karhi u swi cheka cheka kwala kaya. Kambe ku ku ku ku endla purasi kumbe swirhapa ekule na le kaya loko u vuya kaya timbuti tihomu ti sala tinghena kumbe na vanhu va nghena va yiva, kambe ekaya endzhaku ka yindlu ku hlayisekile swinene.

Ku pfumaleka ka vatirhi ku ku khumba ntshovelo hindlela leyi, swi endla leswaku ku tshovela ka kona ku va lokutsongo kumbe ku teka nkarhi wo leha swinene ku nga se tshoveriwa, leswi nga ta endla leswaku purasi ri teka nkarhi wo tala kumbe nkarhi wo leha ri nga se xavisa. Kumbe loko va va va vakhomi va tixopo letikulu tani hi va Shoprite na va Pick n Pay va ta va lava ku xava swimilana swo tshoveriwa kumbe swakudya swo tshoveriwa swi endla leswaku va kuma ku nga ri na nchumu hikuva a ku na vatirhi vo tshovela.

Vadyuhari va nga dyondzisiwa hindlela leyi ku tirhisa switirhisiwa leswintshwa swa vurimi, va va nga kumeriwa ndhawu ya vona va tlhela va kumeliwa na vanhu kumbe munhu loyi a nga heriki mbilu kumbe vanhu lava nga heriki mbilu no dyondzisa vanhu. Va kumeliwa ndhawu ya vona kumbe muako wa vona, va tshama hansi na vona nkarhi wo leha vadyondzisiwa makhomelo ya ya switirhisiwa leswintshwa swa vurimi, makhomelo ya swona, maendlelo ya kona hinkwawo va nga heleli mbilu, va va vadyondzisa vhiki hinkwaro hindlela yaleyo swi ta endla leswaku va gina va swikota.

Milawu leyi ndzi faneleke ndzi yi landzelela hi leswaku, ndzi fanele ndzi swi endla endla hi matimba leswaku ndza cheleta, naswona ndzi tshama ndzi karhi ndzi cheka cheka swimilana swa mina. Kumbe ndzi kuma mirhi yo karhi leyi dlayaka swigalana na swin'wana swihadyana kumbe swiharhi leswitsongo kumbe switsotswana leswi swi chelaka vuvabyi kumbe byi khandziyaka swimilana emapurasini. Ndzi kuma mimirhi ndzi chela chela laha swi nga na swimilana swa mina swi ta dlaya switsotswana leswiya na swigalana.

Van'wamapurasi va nga seketelana hindlela leyi, va nga endla leswaku loko n'wamapurasi wun'wana a famba a ya ka purasi ra munghana kumbe ra wun'wanyana a vona leswaku ku xotha xilo xo karhi i ta n'wi byela leswaku ku xotha xilo xa so na so, kumbe, kumbe a n'wi pambulela kumbe ku endla leswaku purasi ra vona ri hlayiseka hinkwavo. Kumbe kumbe manyoro yo karhi kumbe mimirhi yo dlaya swigalana na swin'wana switsotswana va nga pfuna hindlela yaleyo. Na loko purasi lerin'wani ri helele hi mati lowuwani n'wamapurasi a nga endla leswaku a pfune lowun'wana hi mati kutani mapurasi ma ya mahlweni.

Xifambo lexi van'wamapurasi va faneleke ku va na xona i xifambo xo fana na lori leyikulu leyi nga pfaleka masayiti hinkwawo, hi ndlela leyi loko lori yi pfaleke masayiti hinkwawo swi ta endla leswaku loko yi karhi yi famba vanhu va le handle kumbe lava tshamaka mapatwini va nga koti ku vona, kumbe swiharhi kumbe swi, swimilana swi nga tshwi hi dyambu kumbe ku nela hi mpfula. Xin'wana ku ze ku laveka lori leyikulu hileswaku yi ta kota ku rhwala swimilana swo tala swinene, hikuva loko va suka va ya emakete a va yi eka makete wun'we va ya eka makete yo tala va ya xavisa swibyariwa swo tala swinene. Hikokwalaho ku laveka lori le yi nga ta rhwala swi, swibyariwa swo tala swinene, hikwalaho lori yikulu swi ta ringanela hinkwaswo.

Xilo xin'we lexi ndzi nga xi byalaka eka tinguva hinkwato i matamatisi. Ku ze ndzi byala matamatisi i timhaka ta ku, matamatisi i swilo leswi ni swi kotaka kumbe ndzi nga swi dyondza ku swi byala khale ka khaleni. A swi hluphi naswona i swilo leswi ndzi nga ta kota ku endla mali hi swona, leswi lavekaka mikarhi hinkwayo evanhwini. Matamatisi ma, ma laveka ngopfu mikarhi hinkwayo, loko ndzo byala wona ndzi ta kota ku endla mali yo tala. Naswona a ndzo byala ntsena na swi kota ku ma byala no ma hlayisa ku va ma kula kahle.

Eka n'wina vatirhi va mina laha purasini, tani hi leswi mi swi vonaka leswaku laha Afrika-Dzonga ku tisiwa swakudya swo tala swo huma ehandle, leswi swi endliwa endzhaku ka loko hina van'wamapurasi va laha hi nga ri ku endleni ka ntirho wa hina. Kambe lexi ni xi kombelaka eka n'wina, ni kombela leswaku a hi endleni hi matimba ku byala swilo swo tala hi tlhela hi kuma manyoro lama nga ta endla leswaku swakudya swa hina swi kula hi ku hatlisa, swi va kahle, swi tlhela swi dyeka, no papalata timhaka ta, ta mavabyi eswibyariweni swa hina. Xin'wana hi fanele hi tshovela hi nkarhi, hi tshovela switele, hi tlhela hi tshovela hi nawu lowu va tshoveriwaka ha wona no mi kombela. Hi fanele hi tshama karhi hi cheleta hi chela manyoro lama faneleke, hi papalata vuvabyi, hi papalata na swin'wana swo, swo fana na swigalani na switsotswana leswi dyaka swibyariwa swa hina.

Swibyariwa leswi vuyiseriwaka, leswi leswi vuyerisaka swinene i swibyariwa swo fana na mihandzu. Swibyariwa swibyariwa swo fana na mihandzu swa vuyerisa swinene, hikuva vanhu vo tala va hanya hi mihandzu kumbe va kota ku twisisa leswaku mihandzu yi na nkoka swinene naswona ya famba. Xin'wana xa kona xopo yin'wana na yin'wana kumbe makete yin'wana na yin'wana yi lava ku xavisa swilo swo fana na mihandzu. Xin'wana mihandzu yi endla byala na ti wayeni, leswi endlaka leswaku vanhu lava endlaka byala va tshama va ri karhi va xava mihandzu yo tala swinene va ya va ya endla byala hi swona, tanihileswi hi swi tivaka leswaku byala byi xaviwa mikarhi hinkwayo.

Mpfula yi khumba ku hlawula swibyariwa hi varimi hi ndlela leyi, hileswaku swibyariwa swin'wanyana a swi lavi mpfula yo tala kumbe mati mo tala. Leswi endla leswaku varimi va kota ku vona leswaku swimilana leswi lavekaka eka nkarhi wa sweswi hi swihi, hikuva swin'wana swimilana a swi lava mati yo tala kumbe a swi lavi mpfula, swi hatla swi fa kumbe swi kala ku kula loko mpfula yi tele swinene. Kambe varimi va kota ku hlawula ku ri leswi ndzi swi byala hi nkarhi wa mpfula, nkarhi wa dyambu kumbe hi nkarhi wa xixika.

E-e a swi hlayisekanga, hikuva loko kusuka vanhu va lava humaka ematikweni ya le handle ma ta ma ta tirha laha eAfrika-Dzonga hina, hi nga ri na, nga riki na mitirho swi endla leswaku hi kwata kumbe ku toyitoya kumbe ku hleketa leswaku hina ma-Afrika-Dzonga a hi rhandzani. Hikuva ku na vanhu vo tala swinene lava nga tshama laha Afrika-Dzonga va nga ri ku tirheni. Kambe loko ko ze kusuka vanhu va ku ta hi le handle va ta va ta tirha swi endla leswaku ku va na na rizondho kumbe ku toyitoya ku nga heli laha Afrika-Dzonga.